Amagama amatsha ayisosisongel. Ngokwemvelo ulwimi luyakhula kwaye luhlengahlengise kwaye amagama amatsha esoloko eyimfuneko ukuvakalisa iikhonsepthi neeyicamango ezintsha. Kufuneka ulwimi luguquke ukuze luchaze ubugcisa obutsha, iimbono, neenguqu kwinkcubeko. Oku kudla ngokufuna ukuboleka okanye ukuyila amagama amatsha. Ukuba ulwimi alukwazi ukuchaza ihlabathi langoku lubeka esichengeni sokungabi namsebenzi kwaye lungabi luncedo kangako kwabaluthethayo.

Abantu abadala ezilalini bajongene nemingeni eminintsi equka ukufikelela ekunqunguphelayo kukhathalelo lwempilo, ubunzima bezothutho kunye neengxaki zemali.

Umculo wesiNtu ayingomculo endiwuthandayo. Mina ndithanda umculo we-rap okanye umculo wesilungu. Kwelam icala umculo wesiNtu ndiwubona njengomculo wabantu abadala okanye abantu basemakhaya, ngoku mna ndizithandela umculo we-rap noma umculo wesilungu.